Umngani wami omkhulu wakudala unayo imfuyo, uzifuyile izinkukhu ziningi. Yebo kona kuyaphileka ngokufuya iy'nkukhu ngoba uyadayisa, ufuya iy'nkukhu aphinde adayise namaqanda azo. Yibhizinisi elirayidi lona, uyakhona ukuphila ngalo. Koda inselelo abhekana nayo kakhulu makasho kimi ukuba kumele ayakhe ihhoko elikhuselekile. Akhusele iy'nkukhu emvuleni, akhusele iy'nkukhu kumasela nasezilwaneni ezidla imfuyo yakhe. So, inselelo enkulu abhekana nayo ukwakha ihhoko elikahle elikhuselekile, nalapho azokwazi ukugada izinkukhu zakhe zivikeleke, zibe-safe ukuze zizokhula ziphinde zizale. Ngoba uma zihhamantswele, iy'lwane ezinye ziyazidla futhi lezo y'nkukhu. Yiyo abhekane nayo leyo kakhulu.

Makufika ekutshaleni, nginemicabango emihle. Kakhulu, kakhulu, mina isikhathi engisithandayo makufika ekutshaleni isikhathi esemvula ngoba makuna imvula, iy'tshalo ziyakhula, amablomo ayakhula, konke kuba-green. Siyakhona nokulima sidle, sidle, sikhone nokudayisa mangabe kuyadayiseka. Kodwa isikhathi esinzima phecelezi i-dry season, eyi zingishiya ngikhungatheke kakhulu ngoba iy'tshalo ziyafa yonke into iba-dry. But ngiyazama ukuthi ngizame ukunisela ukuthi kungafi konke. At least kube khona okuncane, okusalayo okukhulayo.

Ipulazi nalo lingaheha abantu libafundise ngokutshala, ukuthi i-grapes ulitshala kanjani ukuze isihlahla sikhule sibe sikhulu. Bangafundisa abantu ukuthi kutshwalwa kanjani. Bafundise abantu ukuthi nabo emajaridini wabo bangakwazi ukuzitshalela, bangadiphendi ukuthi mele bathenge njalo njalo bayathenga. Umuntu naye angazitshalela aphinde azidayisele. Bafundise nokuthi izinto ziyenza, uma uwumuntu izinto mandulo bekuphilwa kanjani ukuthi abantu bakhone nabo ukuphila badle ukudla oku-oganikhi.

Abalimi abasafufusa, maningi amakhono asezingeni eliphezulu abangawafunda. Okokuqala, bafunde ukuthi iy'tshalo zinakekelwa kanjani. Okwesibili, kufuneka ukuthi bafunde ukuthi yini eyenza ukuthi abantu ebanamapulazi amakhulu baphumelele. Bona yini abangafunda kibo bona labo bantu labo, ukuze nabo baphumelele? And nabo labo bantu abanamapulazi amakhulu bangabi nomhobholo wokufundisa abalimi ebasafufusa ukulima, babaphe ukuhlakanipha nokulima. And enye into ebalulekile ukuzimisela kuyo yonke into oyenzayo and ube ne-funding.

Emicabangweni enginayo mina ngezitshalo, ngikhumbula ukuqala kwami ukutshala. Ngaqala ngatshala utamati wezambane, ngafaka nesipinashi emva kwendlu, hhayi endaweni enkulu. Nganisela zakhula, zavela ngavuna engikutshalile, ngadla. Kwaba yinto ethokozisa umphefumulo wami, even nanamhlanje angiyikhohlwa, kwaba yinto engiyijabulelayo leyo. Namanje ngisachubeka ngisayiyenza futhi, angizange ngisaphinde ngiyiyeke.

Imfuyo yinto esiphila ngayo thina vele sizwe esimnyama. Siyakwazi ukutshala, siyakwazi ukufuya. Uma uwumuntu onsundu, akumelanga uhlale unganakudla ngokuthi umhlabathi, umhlaba owethu. Uyakwazi iklabishi, utshale izambane, utshale utamatisi. So mina, isikhathi esingijabulisayo, esokuvuna kodwa isikhathi esingikwatisa kakhulu, dry season la okungani khona imvula, la iy'tshalo zifa khona. Lapho, angithokozi emoyeni wami, kodwa okungijabulisa kakhulu ukuthi uyakuvuna okutshalile. Ekungithokozisa kakhulu mase uvuna lokhu okutshalile sewudla ukudla okuhlanzekile, kutshalwe wuwena, oku-healthy, oku-oganikhi.

Kule sikhathi esiphila kiso manje, ayikho into engekho, yonke into iyatholakala. Iy'mpahla zesikhumba, uyakwazi ukuzivikela ngey'ndlela eziningi. Ngizodalula iy'ndlela ezimbili. Kukhona ipholishi evikela iy'mpahla zesikhumba ngoba iy'mpahla zesikhumba kaningi aziwashwa. Kodwa uyakwazi ukuzifaka ipholisi yakhona zibuyele esimeni, zibe zisha zingagugi. Kune-spray osithelayo esivikela iy'mpahla zesikhumba ngaphandle kokuba usebenzise amanzi. Kodwa nge-spray, ziyavuka, zibe zibe zintsha zingabonakali ukuthi zigugile noma zigugile, kodwa zivikeleke zibe zintsha zibukeke emehlweni wabantu. Ziyatholakala ey'ndaweni ey'ningi.

Izinyathelo ezilandelwayo ekuvalweni nokuvikela isikhumba ekulimaleni, kumele uqale uhlanze isikhumba sakho noma inceba nge-Dettol, ngamanzi ukuba sibeklini singabi nama-infection bese ugqoba, okumele ukugqobe. Kungaba yi-aloe, kungaba uVaseline noma iZam-Buk for ukuvikela isikhumba nenceba. Bese mase ucedile, uthatha indwangu noma kungaba ibhandishi uvale ukuthi kungangeni iy'lwane uphinde uvikele isikhumba sakho, nenxeba leli elilimele kuma-infection naku-bacteria.

Abalimi bangafinyelela ezimakethe ezinobulungiswa imikhiqizo yabo ngokuthi badayise izinto ezisezingeni eliphezulu. Abalimi abasha ebasafufusa abafuna ukuba izinto zabo zithengwe emakethe bakhiqize kahle emakethe, bangaqala ngokuba umuntu amikise izinto emakethe ukuba baqale bazitheste kuqala. Ashiye noma kungaba i-box eliyi-one lamabhanana, elama-aphula box lamabhanana, elama-aphula ukuba abantu ebathenga kulesi sitolo baqale batheste kuqala ukuthi le zinto lezi na abantu bayazithenga. If kungukuthi abantu bayazithenga mase ekabuya kwesi-two, sekayaqala uyaba-charge-a lapho ukuthi uzobadayisela ngamalini. Kanjalo kubakhona ubudlelwane between umthengi nomphathisitolo.

Ngizoceda, ngizoqala ngokuqala la. Abaningi, baningi abantu asisebenzi sihleli emalokishini, so okulula for ukulungiselela inhlabathi ukuthi ibe-right for ukutshala ukuba usebenzise umanyoro ngoba awudayiswa ezitolo. Uyakwazi ukuhamba esigangeni uzikhele omanyolo. Mawubuya, uthathe umanyola uwuthele enhlabathini yakho, mawuceda unisele, futhi uphinde unisele. Lapho ulungiselela ukuthi masowutshala, iy'tshalo zakho zibe kahle zivuthwe, zibe zikhulu. Kuthi noma udla, udle into oyisebenze ngamandla wakho enhle enkulu futhi. Yiyo nje into elula nje esingayisebenzisa.

Impova yomoya esikhathini esiningi, iyazimosha izitshalo. Nempova yamanzi sometimes unokuba ngingasho ngithi ine kakhulu imvula. Sewuthola ukuthi iy'tshalo zigcine ziyafa esipeyisini sokuthi ziphile. Nenye, nempova yezinambuzane nayo ayilungile. Kodwa okulungile mina ekungasho ngithi kuyangisebenzela ukuba wena uzithelele ngokwakho imfuyo yakho. Uzithelele wena ngokwakho, uyinisele ingadi yakho ukuba iy'tshalo zakho, ngoba uyazazi ukuthi zidinga amanzi kangakanani. Mase sezinamanzi amaningi, uyazi ukuthi uyakwazi ukuma.